Ndaziva ndikhathazekile kuba ibhasi ibinamaxabiso afikelelekayo kodwa ngoku amaxabiso ayo aleqa ukulingana namaxabiso eeteksi. Bekuba lula nokuba ukhwele yona xa usiya edolophini.

Ndiye ndibone ukuba ukuba sendleleni ngelinye ixesha kuyingozi, kuba iimoto ezininzi ziyakwazi ukungena ezingozini. Kodwa ndiye ndibulele ukuba ndifike ndisaphila apho ndiya khona.

Kungatsho kube lula ukusuka apho uya khona uyofika apho ufuna uya khona, kwaye uloliwe uyafikeleleka ngokwezemali xa usebenzisa yena.

Urhulumente into kubanika ii-helmet ukuze bakhuseleke, abanike nee-reflective vest ukuze xa behamba ebumnyameni zikwazi ukubabona iimoto.

Into enoba lula ingakukuba nithobe amaxabiso eenqwelomoya ukuze abantu abaninzi bakwazi ukusebenzisa zona. Kuba abantu abaninzi abafikeleli kwimali yokuthenga amatikiti eenqwelomoya.

Njengomqhubi webhasi awukwazi ukuba uthi ukhwelise abantu ebhasini ulayite icuba uze utshaye. Loo nto andiqondi ukuba ivumelekile ngokomthetho, kuba silapha nje abanye abantu bayagula, baneengxaki nezifuba njengam. Ngoku andinokwazi ukuba ndiphefumle umsi weli cuba lakho.

Ilizwe endinothanda ukulikhankathela yiFrance. Ndingafuna ukuya eParis ndiyobona iEiffel Tower.

Amalungiselelo endinokuwenza ingakukuthetha nePolice Forum ukuba ngelo suku ndiza kuza ngalo ndicela ukuba iqiniseke ukuba ezi ndawo siza kuzityelela zikhuselekile.

Okwangoku alikabikho ilizwe endinothi andirhaleli okanye andinqweneli ukuya kulo. Ukuba bendinayo imali, kuwo onke la mazwe, ndiwabone onke kuba ndiyarhalela ukuwabona.

Ndingabaxelela ngokuba uyakwazi ukubona iTable Mountain, neSignal Hill, neGreen Point Stadium ayikudanga xa useWaterfront.

Xa kunokwenzeka ingozi kuqhuba umzukulwane wakho ii-inshorensi ezininzi azinokuyibhatalela loo nto, kuba umzukulwana wakho akana-license. Kungenjalo loo nto ibeka emngciphekweni abantu ezindleleni, kuba umzukulwane wakho akazuyazi yonke imithetho yendlela.

Kuba bafuna ukwazi ngembali katata uNelson Rolihlahla Mandela, kuba wayeliqhawe kumntu wonke.

Akukho mahluko ungako xa uhamba ngebhasi kuba ibhasi ayihambi imisa indawo yonke, imisa kabini okanye kathathu.

Inqwelomoya sesona sithuthi sikhuselekileyo, neengozi zaso zinqabile ukwenzeka.

Ukuze lo mkhwa uncitshiswe kungafuneka kufundiswe abantu aba bakhwela iiteksi ngobungozi obunobavelela ukuba imoto le bayikhwele kuyo ingathi ifumane ingozi.

Unobangela waloo nto yimali. Kuba yonke loo nto ukuze yenzeke kakuhle ngokukhuselekileyo iza kufuna ukuba kubekho izicwangciso zoba kubekwe imali, kuqashwe abantu abaza kujonga ukuba yonke le nto yenziwayo ingaba ilungile na, ibalungele abakhweli, ayizubeka bakhweli mngciphekweni.

Ndingabenzela indlela eza kuthi ibiyelwe apho kungazukwazi ukuthi iimoto zingene khona, apho kungakwazi ukuba kungene abantu abahamba ngeenyawo okanye abakhwele iibhayisekile.